Ngingabamema ukuthi sizodlala ibholo. Akhona ama-kings amancane adlala kwibhola, adlalwa adlalwa kwibhola abangawujabulela.

Iyikole kumele zibe ne ne-equipment ebalulekile ukuthi imidlalo , imidlalo le esuke idlalwa iqhubeke. Uma ngithi equipment ngisuke ngisho izinto ezifanele ukuthi zibe khona ukuze imidlalo iyenzeke, ukuze le midlalo iqhubeke. Uma ngithi equipment ngisuke ngisho izinto eyifana namabhola, amabhola amabhola, ama-unifomu, kanye ne-training equipment.

Kubaluleke kakhulu, ngoba kuyasiza ukuthi iyingane zibe-fit, zikwazi ukuthi zigijime and futhi kuyasiza ngoba esikhathini esiningi uma udlala ama-sports, izinto eyinjengama-drugs, i-substance abuse, ugcine, ungagcina, ugcina ungasaziyenzanga empilweni yakho futhi kuyasiza mentally ngoba kuyasiza nasemqondweni ngoba, kuyasiza nje.

Imidlalo yevidiyo akusiyo into engingasho ukuthi idinga ukuthi uze uyikhathaze kuyona, kodwa idinga isikhathi sakho. Idinga ukuthi uzijwayeze ngoba bathi laphana, i-practice makes peferct. So, idinga ukuthi ube nesikhathi sonke ukuthi uyidlale nje kahle, uyithande futhi.

Ziningi izinto ongayibheka, ziningi ama-sports noma ziningi imidlalo engakhethwa, e-involve-a abantu abaningi, noma edinga ukuthi kuze kudlale abantu abaningi. Uma ngithi, uma ngisho le imidlalo ngisuke ngisho imidlalo efana nebhola, ucephethi, i-nethibholi, u-rugby. Le midlalo le esuke idila, kufanele ukuthi kube nabantu abaningi okumele be-participate-e kuyo le imidlalo le. So, ngiyacabanga ukuthi bengakujabulela ukuthi wonke umuntu uzobe edlala uzobe ekhona e-participate-a ngendlela yakhe.

Uma ufundi incwadi usuke ufunda imicabango yomunye umuntu, uyifaka kweyakho imiqondo, noma usuke uzama ukuyicabango imicabango yalowo muntu leyo, noma usuke upenda isithombe engqondweni yakho ngeyikhathi usuke ufunda. So, imizwa engijwayele ukuba nayo kusuke kusuke kumayelana nokuthi lento engisuke ngiyifunda isuke imayelana nani. Yabo, njengezinto, mhlampe yokuthi incwadi incwadi .

Enye into engiyithandayo mayelana nezemidlalo, engingasho ukuthi hhayi, le ngiyayithanda, i-chess, ngoba i-chess kusuke kudila, kudilwa nokuthi usuke uhlela ama-pieces akho ukuthi uwabeka ngayiphi indlela ukuze uzokwazi uku-attack-a, noma isiphi i-strategy osisebenzisayo ukuze ugcine uwine ekugcineni.

Ukukhempa khona kuyinto enhle kakhulu ngoba, kusuke kwenza umuntu axhumane nemvelo, axhumane nomhlaba, nama-outdoors, nomoya osuke uklini, nokuthula futhi, kuze ukwazi ukuthi ucabange kahle, uzibuyise emqondweni. So, leyo nto leyo kuba yinto enhle for umuntu.

Kwezemidlalo kuningi okufundayo, okusuke kukuwena ngaphakathi. Kuningi into ogcina ubungayazi, ugcina usuyazi, ngenxa yokuthi ubukade udlala isiphothi. Lento lena isiza ekuthenini, ugcine uzakhe as umuntu, noma ugcine uwakheka as umuntu uma uzo-participate-a noma uzoba ingxenye kwezemidlalo.

Khona ukuzivocavoca into ebalulekile, ngoba kuyasiza emzimbeni, ukubulala izifo, namagciwane, nokusiza futhi ukwehlisa ifutha. Kodwa into esengiyibonile ukuthi, uma uzivocavoca uba nomzimba omuhle, obukekayo, futhi ohlezi usesimeni esi-right.